Dilo tse di sekasekiwang ke dibanka fa di amogela kopo ya karata ya sekolo ke go lebelela gore a mme motho o a tlileng ko bankeng ke ena mong wa karata e o na le gore o na le dikoloto tse kana kanang gape le gore a mme o wa ga Aforika Borwa na?

Dilo tse o tshwanetseng go di akanyetsa fa o dira tshwetso ya gore o dirise karata ke go lebelela gore a mme karata e o e bulang e batla bokae kgwedi le kgwedi le gore interest-e ya teng e jang mme o ka botsisa ka mo bank-eng gore mefuta e farologaneng ya dikarata e bereka jang ka ge re na le karata ya credit card, debit card, savings card.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse o tshwanetseng go di tila fa o dira kopo ya karata ya sekoloto ke gore ka nako e nngwe o kry-a le gore o ne o kolota sekoloto o feditse o se patala empa a ba fokotse a ba tlosa sekoloto sela sekoloto sela santsane se le mo lebitsong la gago, seo se bontsha gore o sa sekolota mme o ka tlhomamisa ka kopo ya gago gore e tsamaye sentle ka go tlosa dikoloto tsotlhe tse o na leng tsona le go patela dikoloto tse o tlabe o na leng tsona pila gore kopo ya gago ya sekoloto e tsamaye pila.

Go botlhokwa gore o buise le go tlhaloganya melawana le melao ya tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o dira kopo ka ntlha ya gore fa o sa tlhaloganye melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto eo, bofelong go tlo baka bothata ba gore o kry-a mo gongwe ba re o patelela ka kgwedi le kgwedi mme wena ka letsatsi le le so.

Go botlhokwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o dira kopo ka gonne fa o sa bale melawana le maemo a tumelano eo go ka ba le bothata ko pele ka ntlha ya gore go ka diragala gore o tlhokofale o so fetse sekoloto sa gao mme ya bakela ba ba setseng ko lapeng mathata mme o ka kry-a le gore o thola kotsi ya koloi mo tseleng a o sa bereka ya ba bothata yanong go botlhokwa gore o itlhaloganye melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o dira kopo.